Diterena di botlhokwa thata mo lephateng la meepo ka ntlha ya gore diterena di tsamaisa di-goods tsa ko di-mine-eng, di di tsamaisa ka mo tlase. Di kgone go isa dilo di le dintsi ko meepong, ke ka ntlha ya ka moo diterena di le botlhokwa thata ko meepong.

Ke nagana ga go ka thuswa bagodi ka transport-o, ga go ka latelwa bagodi ko ba nnang teng ko malapeng a bone, ba tseiwa ba isiwa ko ditleliniking. Go nne le driver le assistant-e ya driver e e check-ang difaele tsa gore gompieno go tla bagodi ba kwa, gompieno go tla bagodi ka kwa. Re na re ba latela kwa, kapa re ba isetse melemo ya bone ko malapeng a bone.

Dipoelo tsa go nna le baesekele ke gore gantsi o tsamaya ka baesekele ya gago gape o a ikatisa ga ntse o dira jalo empa mathata gape ke gore dikotsi mo tseleng go na le bakgweetsi ba ba sa kgweetseng pila ba dijanaga ba ka go thula ka baesekele ya gago wa feleletsa o gobetse.

Fa nka tsamaya loeto le loleele ka bese dilo tse nka di dirang gore ke nne boiketlo le monate ke go ithekela dijo tse ke itseng gore ke a di rata, go dira gore ke seke ka nwa metsi a mantsi gore ke eme kgapetsa-kgapetsa ke ye toilet-e. Nka tshwara le bukana yaka gore ke tsamaye ke buisa mo tseleng ke seke ka bona gore leeto le le telele.

Go tlala ko direnkeng tsa ditekisi ke ka ntlha ya gore re a itse gore ditekisi di tsamaela ka pele go na le dibese. Bese e tsamaya ka nako, bese e ema stop sign-e sengwe le sengwe, mme thekisi yone e tsamaya nako nngwe le nngwe ga e tletse. E ema gongwe le gongwe fa o reng eme teng and-e ba kgweetsa ka tsela e re itseng gore ga ya letlelesega mme o ka se tsene thari ko mmerekong.

Dibese tsa maemo a kwa godimo di na le dilo tse di kgatlhang ka mogare. Di na le bo di garedeni gore o tswale ga letsatsi le go fisa. Di na le di toilet-e ka mo gare, o dula monate. Go na le di safety belt o kgona go itswalela go ga le kry-a kotsi o itse gore o phela o le o bolokegile.

Ee, nkile ka siwa ke bese ka ntlha ya gore ke ne ke sa tshwara nako ya bese. E rile ke tsena ko bus stop ke ga ke fitlhela bese e setse e tswile, ka tsena thari ko mmerekong ka ntlha ya go siwa ke bese.

Dibese ga di tsamaye motse otlhe ka ntlha ya gore di na le ko di emang teng le ko di simololang teng. Go na le di stop sign-e sa dibese, ga o batla bese o dula kgakala o tshwanetse o tswe ka nako go fitlha ko setopo sign-eng seo. Ga go tshwane le ditekisi e go latelang ko o leng teng.

Fa o tsaya leeto le le leele selo se se botlhokwa se o tshwanetseng go nna o na le sone ka nako yotlhe ke founu ya gago gore ga o ka tsena mo mathateng o kgone go leletsa ba losika le ditsala, le dikobo tsa gago gore ga o simolola o ka re o a gatsela mo beseng a bo o ikatisa le mosamo wa gago gore molala wa go o dule o ntse pila ka nako tsotlhe.

Fa o pagama baesekele ya gago go ya mmerekong o dira jalo ga weather e ntsi pila. Fa pula e na, o ka seka wa pagama baesekele pula e na pula e ya go go nelela di tsela di metsi, di tsela di a thelela, o a go thulwa ke dikoloi mo tseleng ka gore batho ga ba kgweetsi pila batho ba ba kgweetsang dikoloi ga ba kgweetsi pila.

Di-tall gate di botlhokwa ka gonne madi a a duelwang kwa di-tall gate-ing ke madi a a tlhokomelang ditsela tsa rona ga ditsela di na le di-pothole. Madi a duelwang ko di-tall gate-ing ke ona madi a a thibang di-potholes tse di leng mo ditseleng tseo. Fa o ka kry-a accident-e mo thoko ga tsela, go na le mogala o o leletsang gore o kgone go thusiwa ka tšhelete yona ya ko di-tall gate-ing.

Ditirelo tseno tsa e-hailing di dirile gore di nne safe, rona re le batho ke rona re sa se leng molao morago. Ga o bitsa Uber kapa o bitsa Bolt e a tlhagisa gore ke koloi e feng e e tlo tlhagelelang, ke mang o o tlo tlhagelelang. Ga go tlhagelela motho o e seng ene mo App-ong ya gago, ga o a tshwanna go pagama, ga se pateletsego. Rona re le batho, re pagama go le fela yalo, ke ka mokgwa o dikotsi di diragalang ka teng.